Ubungozi obukhoyo xa udlala umdlalo wevidiyo kwi-intanethi bukhulu ngoba hayi bonke abantu balungile apha phandle. Kwi-intanethi kukho abantu abakhohlakele kakhulu, abantu abazizidlwengu abangababulali. Abangajongi ngale ndlela uyiyo indlela eyoba ungumntana. Baza kujonga babe neengcinga ezimbi ngawe bazame iinzame zokuba bakufumane bakwenze le nto bafuna ukwenza yona erongo. Bakhohlakele abantu apha phandle kwaye akubalulekanga ukuba uziveze kanjalo eluntwini. Khawuzigcine uzikhusele wena.

Ngokoluvo lwam oyena mdlali ubaseleyo kwele ntenetya ndingathi nguSerena Williams. Okukuqala, ungumfazi kwaye ungumntu omnyama. Andikho mde kwintenetya kodwa yena ndamthanda kuba wenze into ibingalindelekanga eluntwini uba ingenziwa ngumntu ongumama kwaye omnyama. Uzimisele ngento ayenzayo ayonto nje ayikhe phantsi, wakhula nayo wayifundiswa kokwabo ngutatakhe yeyona nto ibalulekileyo ke leyo and kwaye ndiyamthanda.

Umdlalo wombhoxo ungakunceda ngoba awudlali uwedwa ufumane abahlobo udlala niliqela. Ngoko ke ungazama ukwakha ubuhlobo uncokole apha naphaya nabo bantu othe wabacacela apho eqeleni lakho. Kunyanzelekile uba ucacele wonke umntu ungabi ngumntu ongathi uziphakamisile okanye ubajongela phantsi abanye abantu ukuze nabantu bazawucaceleka bakwazi ukuzokuncokola nawe.

Le midlalo ibaluleke kakhulu ngoba iyabudibanisa iyabakha kwaye iyabakha ubudlelwane beentlobo, iintsapho neetshomi. Ibalulekile ngoba ayomidlalo, njee inezinto ezifundisayo. Namakhasi umzekelo akufundisa ukubala yonke loo nto. So ibaluleke kakhulu le midlalo ngoba iyasenza uba iyasibonisa kwaye iyasifundisa ukuba singoobani and ikunika ulwazi oluphangaleleyo ngaba bantu uthi uyabazi indlela abacinga ngayo.

Isakhono sokucinga, nesokuphola ba-patient, ungacingi njee wenze but ucinge zonke ii-move zakho uba xa ndiye ngapha kuza kwenzeka le nale xa ndiye ngapha kuza kwenzeka le nale. Ukwazi uzibala zonke ii-move zakho kwaye nesakhono sakho sokubala sibalulekile iya kunceda apho itshesi.

Kumdlalo wombhoxo ndingathi nguSiya Kolisi kwaye ndiza kuphinda ndithi ngumntu omnyama. Uphule irekhodi wenze into ebingalindelekanga emntwini omnyama ebengafuneki. Ukwazile ukuzi-uplifter wasikhulisa isakhono sakhe wadlala waphumelela emagqabini. Ngoko ke ndithi nguSiya Kolisi.

Owona mdlalo ndiwuthanda kakhulu kwezemidlalo yibhola ngoba ibhola ekhatywayo inento enayo yokudibanisa abantu bonke bamazwe ngamazwe naphi na. Akho mdlalo uthandwa njengebhola elizweni lonke kumhlaba wonke, kwaye ibalulekile and asoze ndiwulibale ngoba uyabadibanisa abantu. Kwaye bonwabe abantu kwibhola kodwa phofu ke nakowuphi na umdlalo ungazibona sowuhaga noba ngubani na umange umntu kuba kuwine iqembu lenu.

Kwisikolo saselokishini umdlalo webhola ubuxhaswe kakhulu kukho amaqela amabini elabantu basetyhini nelabantu abangootata. Kwaye ke bekumnandi ngoba ubudibanisa abantu, ubone uba kuyahlekwa nabantu ongazange wababona bethetha kuyahlekwa kube mnandi. So ubalulekile uba iqhubeke elaa siko lebhola esikolweni. Noba ke ezinye izipoti mhlawumbi azidlalwa olo hlobo kodwa owebhola ubaluleke kakhulu ngoba wonke umntu uye abe nomdla.

Le nto yenziwa kukuba kwibhola uyakwazi udibana nabantu ongabazi but kuba ninalaa nto inidibanisayo inye eniyithandayo nidibane apho nincokole. Nithetha ngayo yonke into uba ubani wafumana offside omnye wafumana i-red card omnye wafumana i-yellow card. Nithetha ngento eninemvano kuyo kwaye into eniyithandayo nonke okanye ke nobabini, and le nto niyithanda nje niyayenza kwaye niyenza kakuhle nine-pheshini, ni-very passionate ngale nto.

Into endiyithandayo eyenziwa ngaphandle yi-hiking. I-hiking ibalulekile ngoba ikunika ixesha loba uzilolonge ulolonge iinyawo uyinyuke iminqantsa. Ikufundisa ngobomi uba ubomi abukho flat, ubomi bungumnqantsa, buyenyuka. Noba ungadinwa kangakanani na kodwa funeka ufikile phaya phezulu. Yi-hiking into endiyithandayo ibaluleke kakhulu kum ngoba ikunika ithuba loba ukliyerishe ingqondo, uphole uzijongele imithi neentaka nemifula ehambayo namanzi ubone nje zonke izinto zangaphandle.